Indima abayidlalayo abezempilo ukuthi bona bayasigqugquzela singabantu ukuthi sihambe siyothola umgomo futhi bayazihlupha ngey'mpilo zethu. Yinhle into abayenzayo.

Hhayi iy'ndlela ey'hlukene ey'ngatholakala ama-mobile clinic. Ama-mobile clinic nawo ayakwazi ukphuthumisa le nto le ukwazi ukuhlola wenze into yakho uqede. Nawo-ke amaklinikhi sengingawabala-ke.

Hhayi uhulumeni into akangayenza nje lapho ukuthi ethumele wona ama-mobile clinic. Yizo izinto ezisheshayo-ke lezo imoto nje ihambe ize ifike lapho ohlala khona. Ungalokhu uphoqeleke ukuthi uhambe wena ngoba vele sokunenkinga angithi yokuhamba. Kungcono mobile klinikhi azoy'fikela wena qathatha kuwe ulashwa uma ulashwa kube right yonke into.

Cha, lapho enganikeza khona usizo lokuqala oluyisisekelo kumfundi cabanga kwakuwugoqa ibhandishi khona umfundi owayelimele laphaya kabuhlungu enyaweni. La kwaphoqa ukuthi khona hhayi ngimgoqe ngalo ibhandishi koda yonke into yahamba kahle. Ya, kwahamba kahle lapha.

Abasebenzi bezempilo bengamkhuthaza ngokuthi bemazise ukuthi hhayi iyalapheka le nto le noma-ke ingalapheki-ke-ke hundred percent kodwa kuyaphileka nayo. Angalokhu ezenyeza nje, angaphila ezifike ngisho ko-ninety noma ko-seventy iminyaka. Awu akusafani nakuqala iyalawuleka manje so nje yena usaba into engekho.

Hhayi indlela elula ukuthi uvele ungene kwipheyiji la-SAPRA ufike useshe khona ukuthi umuthi lo osebenzisayo ugunyaziwe noma awugunyaziwe. Kodwa lokho uma ubona kuzothatha isikhathi eside ayi yiko ukuthi uvele uvule isivalo ukuze ukwazi ukubuka ukuthi umuthi lo owusebenzisayo usuphelelwe isikhathi yini. Kujwayele ukubhalwa i-date lapha uma uvula isivalo phezulu ukuthi usudlulelwe isikhathi noma use-right ukuthi ungasetshenziswa lowo muthi.

Awu umtholampilo ungakunikeza mhlampe into ecishe ibe njengekhanselingi kanje. Indawo lapho basazokuchazela khona kahle ukuthi hhayi kuyaphileka nale nto. Asikho isidingo sokusaba impilo iyaqhubeka nje njengabo bonke abantu.

Inzuzo kungaba yikho khona ukuthi kuyobakhona ubumbano nokubambisana emsebenzini. Kulaba abavumelanayo ngayo i-booster shot. Koda futhi-ke yizo-ke iy'thiyo sekungaba yikho ukuthi abasebenzi bazoxabana bodwa phela vele khona bangeke beze behambisane nayo le nto yama-booster shots.

Awu okwesicishamlilo kwathi kunzima kakhulu ngoba uma uyojimela khona bakufaka ngqo emlilweni hhayi ukuthi umlilo wokuzakhela umlilo wangempela nje yokuthi uy'bonele nawe ufunde ukuthi ucishwa kanjani umlilo. Uphuma kanjani endlini evuthayo. Laba abanye ayababona lawo amaphoyisa lawo o-EMT hhayi okwabo kulula ngoba vele ukufunda incwadi nakho-ke-ke kukhonjiswa ukuthi hhayi nasi isigebengu usibamba kanje one two one two. Hhayi lokho komlilo kuyingozi kakhulu khona ngoba ayi usuke umfoka ngempela lapha uma usugqoke lezi mpahla zabo ey'nkulu lezi abay'mboza ngazo. So hhayi kunzima kakhulu lokhu ukucisha umlilo.

Ayi inzuzo yokuthi yikho ukuthi uyashesha uyashesha ukusizakala uma usuke uma ufika isikhathi sisekhona ne mpilo iyashesha futhi ukuqhubeke, kunokuthi hhayi kunokuthi ulokhu ulinda lana ushawe i-stress ucabanga ucabanga uthi ucabanga ukuya koda ungayi. Kungcono vele usheshe uqede yonke le nto le isikhathi sisekhona.

Inkinga uma uwumfana usakhula ukhuliswa ngale ndlela yokuthi indoda ayikhali, indoda ayizweli indoda iqinile. So uma wena-ke usukhulile usufuna usizo, usuhamba amateraphi usufuna ukuboniswa manje. Uyabo yonke leyo nto leyo igcine isiyaphambana nale mfundiso olokhule ngayo ukuthi indoda ayikhali. Ngicabanga ukuthi inkinga iqala lapho-ke emphakathini ukuthi le nto ukuthi indoda isifuna usizo kuba yinto enkulu ngoba phela ukhuliswe wena ngendlela yokuthi indoda ayikhali manje mese ufuna usizo shuthi usuyakhala. Inkinga iqala lapho impela.

Umxoxisa lo mfundi lona ukuze engayixini ngokukhathazeka futhi ngimtshele ukuthi konke kuzoba-right.

Ukushayela budedengu kukhanda iy'ngozi ey'ningi kuningi okugcina sekumoshakala. Abantu bayalimala abanye bayafa ngenxa yokushayela budedengu. Nakho-ke ukushayela imoto engekho esimeni sokuthi ihambe ingahamba emgwaqeni yonke le nto idala iy'ngozi nje ekugcineni kosuku.

Nakhona kuyingozi kakhulu ukucisha umlilo endaweni eyisiminyaminya nje enemijondolo kanje ngoba umlilo uma uke wavutha endlini eyodwa nabo omakhelwane labo bazotheleleka ngawo umlilo lo. Bese kuvutha yonke indawo. Wena-ke uma uyisicishamlilo-ke lapho shuthi umsebenzi wakho usuyanda manje.

Umuntu onesibopho sokuqinisekisa lana yiwo umtholampilo uqobo ngoba phela yibo abadila ngayo imithi, kusho ukuthi uma uma bethole into engagunyaziwe icala lilala kubo ngoba phela basebenza ngayo le nto le. Yibo abayidlulisela kubantu uma belapha abantu. Shuthi abantu uma bebanenkinga abantu vele bazobuka wona umtholampilo, yibo okwamele beqinisekise.

Ukwazi ngosizo lokuqala ey'koleni kunosizo olukhulu ngoba imikhakha eminingi ifuna ukuthi uwazi ngaphambilini ukuthi usizo lokuqala lenziwa kanjani. Njengayo nje imisebenzi efana nokuba unogada wasemanzini, noma nje unogada nje, yonke lo msebenzi le iyadinga ukuthi ube nolwazi losizo lokuqala ukuthi lenziwa kanjani. Or kuyasiza ukuthi beqale befunde beseseyikoleni le nto le ukuze bengabambezeleki phuthelwe imisebenzi ngenxa yokuthi khona khona ulwazi olushodayo.

Ayi into abangayenza nje yiyo yona i-social distancing ngokufaka amamaski beqhelelene nje sona i-space-i singanisele u-two u-two metres. Yiyo indlela bengaqinisekisa ngayo ukuphepha leyo bephinde bethole nosizo futhi.

Ngokwazi kwami usuke ukhipha amabhadi amashwa nayo yonke into ehambisana nobubi nje, ukuze impilo lakho iqhubeke kahle. Nawe ungayitholi sekukhona iy'bopha ongayitholi kahle ukuthi ngiyithola kanjani.

Into ebalulekile ukuthi uzenzele ucwaningo ngoba isikhathi esiningi lezi nto lezi seyivela ey'nkundleni zokuxhumana zimoshelana isikhathi nje nemali futhi ziyayimosha. Yingakho kubalulekile ukuthi umuntu enze ucwaningo engaze emoshe isikhathi sakhe.

Ngake ngafika engozini yemoto imoto yayishayise enye imoto kwavaleka isicabha u-driver wangaphakathi akasakwazi ukuphuma isicabha uma uthi uyasidonsa nazo sesipoqokile asisenzeki lutho. Into eyaze yasiza saze sathola i-jaws of life sasika ngaso-ke isicabha, sasika nezinsimbi le engaphezulu yayigobile kwabo ukuthi uphuma kanjalo-ke umuntu uyasinda.

Awu othisha kungasiza ukuthi bavele benze i-practical ngaleyo ndlela bazokwazi ukubona ukuthi abafundi le nto abayifundayo bayakwazi yini ukuyisebenzisa empilweni yangempela.

Hhayi ama-EMS ahlukene kakhulu ngoba kukhona amaphoyisa, obosizo lokuqala, icishamlilo nabo abandiza ngamabhanoyi yona indlela yabo yokuxhumana ilula ngoba basebenzisa bona o-ova labo bakhuluma bodwa vele. Sinakho-ke-ke ku-social media nakho sekuyasebenza ngoba ngathi kuyaphuthuma khona, kodwa nje ukuxhumana kwabo into elula esheshayo.